Akulunganga ukuba imali ingafakwa kwi-bank ngokuba amathuba okuba imali ingalahleka okanye ibiwe makhulu kakhulu. Kwaye namathuba okuba kuxatyanwe ngamalungu kuba kaloku xa imali ithe yalahleka komnye wabo, amalungu azoyifuna kuloo ilahleke kuye. Kanti ukuba bayifake ebhankini ihlala ikhuselekile apho.

Molo, makhulu. I-inshorensi yobomi isebenza ngolu hlobo, ubhatala imali ethile rhoqo ngenyanga, mali leyo ekhethwa nguwe ukuba ufuna ukubhatala malini na. Yona le mali uza kuyigcinelwa ukuze xa uthe wasweleka ishiyeke kumalungu osapho owanyulileyo ukuba axhamle.

Iingenelo zokuba nepolisi yomngcwabo kukuba ube nemali eyaneleyo yokuba kuqhutywe inkonzo yomngcwabo ngokungenamagingxigingxi.

Ukuba bendinokuvula inkampani yomngcwabo nazi iinkonzo endingaqinisekisa ukuba abathengi bayazifumana ukuze bafihle umntu abamthandayo ngesdima. Inkonzo yebhokisi, inkonzo yelitye, inkonzo ye-transport, inkonzo yemalana yokuba abantu babe namalungiselelo kakuhle okuhla besenyuka ngexesha belungiselela umngcwabo.

Mhlobam, le mali itsaliweyo ngumqashi wakho isisinyanzeliso esivela kuRhulumente yokuba wonke umsebenzi atsalelwe imali ethile ifakwe kwingxowamali yokungaphangeli i-UIF kaRhulumente. Iya kuncedana nawe ke xa uthe waphelelwa mhlawumbi ngumsebenzi ukuba ube nemali oyowumane uyifumana qho ngenyanga ngeli xesha usakhangela omnye umsebenzi.

Njengomqeshi funeka wenze isiqinisekiso sokuba umqeshwa ngamnye kwinkampani yakho unayo i-inshorensi yentswelangqesho ngoba lo ngumthetho osisinyanzeliso ovela kuRhulumente. Kwaye incedana nabasebenzi xa bethe baphelelwa ngumsebenzi, babe nayo imali engumnconanwa abayifumanayo ngeli xesha basakhangela omnye umsebenzi.

Ndingaqashisa ngamagumbi, loo nto iya kundinceda ukuba ndibe nemali endiyifumanayo rhoqo ngenyanga.

Ukusebenzisa uNSFAS kuyancedisana nabafundi ukuba bangasokoli imali yokubhatala izifundo i-school fees, imali yokubhatala indawo yokuhlala, residence, imali yokutya kwakunye nemali yeencwadi zokufunda.

Amabhinqa aselula angafumana ezingenelo ngokungena imigalelo. Bangangenela imigalelo yokuba bagcine iimali zokufundisa abantwana babo. Bangene imigalelo yokuthenga izindlu. Bangene imigalelo yokuthenga iimoto. Kanti bangangena nemigalelo yokugcina iimali zokuqala amashishini.

Ukufumana ubungqina bedilesi yam ndiye ndaya kwaMasipala ndafumana ileta evela kuKhansela.

Izinto ezijongwayo ukuze sipase isicelo sentlawulo kwi-inshorensi yokwexeshana zezi zilandelayo. Kufuneka ube ubuyibhatala kakuhle ipolisi yakho ukuze kuzothi xhaxhe ngexesha lesigneko eso. Nikezela ngeenkcukacha ezipheleleyo njengengxelo kagqirha okanye eyamapolisa.

Izinto endinokuziqwalaselisa phambi kokuba ndityale imali kwindawo yokuhlala zezi zilandelayo. Ndingajonga ubomi besakhiwo eso ukuba sikude kangakanani na edolophini okanye kwiivenkile zokuthenga. Ubume bendlela nokuba isakhiwo asikho kwindawo enobundlobongela na.

Zincedisa ekongeni ixesha lokuya ezivenkileni. Uyakwazi ukuthenga nangeliphi na ixesha ungenaxhala lokuvalwa kweevenkile nokufola kwimigca emide. Ngoko ke, wenga ixesha kunye nemali.